Into engandihlupha kukungakhuli kakuhle kwemveliso, imbewu iyatsho ukungantsholi okanye ikhule kancinci nto leyo eguqulelwa kwinzala kunye nokuncipha kwemveliso ekupheleni kwexesha lesivuno. Okunye kukonakala komhlaba, umhlaba owomileyo uba lukhuni kube nzima ukuwulima okanye ukuwulungiselela utyalwa. Okunye ziindleko eziphezulu, kufuneke ndisebenzise amanzi ngamanzi emithonjeni okanye amathumbu okuchelela nto leyo ingenzelela kwiindleko zendlela yokulima.

Njengomphathi wasefama ndiya kuqinisekisa ukuba abasebenzi bafundiswe ngendlela yokusebenzisa izixhobo kunye nendlela zokuphepha ingozi. Ndiya kubanika ii-gloves izigqumfuthelo zentloko, izihlangu ezifanelekileyo kunye nezifonyo xa kufunekile. Ndiya kuqinisekisa ukuba kukho amanzi okusela ngokwaneleyo kwindawo yokusebenza. Ukuba kukho ikhitshi okanye indawo yokutya, ndiyakuqinisekisa ukuba ukutya okunempilo buyafumaneka.

Ndiya kuqalisa ngokwenza uvavanyo lomgangatho womhlaba ukuze ndazi ukuba luhlobo luni lwezityalo okanye imifuno enokukhula kakuhle apho, oku ke kuya kundinceda ndiphephe ukutyala into engeyiyo kuzisa isivuno. Okwesibini ndiza kukhetha izityalo ezihambelana nemozulu, umhlaba kunye neemfuno zentengiso, umzekelo imifuno efana neetumata, itswele okanye ispinatshi okanye ndityale izityalo ezinkulu njengenye jongilanga okanye umbona. Ndiza kujonga indlela yokufumana amanzi ukusilela kunye nawonkcenkceshela ukusebenzisa amatanki okanye umsele wamanzi. Okokugqibela ndingajonga ne nento neento zopeta njengemihlakulo ndizokwazi uqalisa igadi.

Into ebonakalisayo ukuba imfuyo iyagula kukutshintsha kwemikhwa yokuziphatha, imfuyo iyathula kakhulu okanye bayathandabuza ukuhamba, ihlala yodwa kude nomhlambi, iyalwa ukutya okanye ukusela amanzi. Ukutshintsha komzimba iye iphelelwe ngamandla, ibonakale idiniwe, ayihambi kakuhle iphelelwa na bubunzima bomzimba iyancipha igqitha kwiingqele okanye inyama, isikhumba okanye siyoma sibe luhlaza okanye siqhawukile. Siphinde ukukhupha izinto ezingaqhelekanga, umzekelo ikhuphe umbilini okanye ulwelo emlonyeni okanye empumlweni or emehlweni, iyakwazi ke noba nezilonda xa igula imfuyo.

Imithetho ikhona kwaye inomtsalane ngakumbi ngokwemiqathango ye-UN Sustainable Development Goals kodwa ukupheleliswa kwayo kusekude ngenxa yezixhobo ezingonelanga, imimandla inzima yokuyilawula kunye nemiba yezopolitiko. Kufuneke kulungisiwe ulawulo kunyuswe umfundi woluntu malunga nokuloba okuzinzileyo kwaye kuqinisekiswe ukuba abantu basekuhlaleni bayayixhamla le mithetho hayi ukuphazamisa ukuphazanyiswa yiyo.

Ukuze uhlengahlengiso lomhlaba luphumelele eMzantsi Afrika kufuneke kube ngaphezulu kokuhanjiswa komhlaba kuphela, kufuneke kube yinkqubo epheleleyo edibanisa ukucaca, ulawulo olungqongqongo, uqeqesho, inkxasomali kunye ne thekhnoloji. Ukuba oku kuyenzeka, inkqubo iya kukhawuleza ibe nefuthe eli nzulu ekulungiseni ukungalingani kwembali kwaye ikhuthaze uphuhliso oluzinzileyo kunye nobulungisa kwezentlalo.

Kuba amaqanda wona edura umthetho lo wawo, andinokwazi uyowathenga evenkileni ndiwathengise ngexabiso eliphantsi. Ndingathenga iinkukhu ezilishumi. Uhlobo lwenkukhu endingazithatha zii-Hy-Line Brown okanye ii-ISA Brown zizokwazi ukundibekela amaqanda. Ndingathenga ukutya namanzi acocekileyo kuze iinkukhu zam zibe nephroteyini ephezulu, zikwazi ukuvelisa amaqanda amanintsi. Ndingazakhela indawo ekhusekileyo nezicocekileyo.

Iihagu zikhula ngokukhawuleza kwaye zingaqala ukuzala phakathi kweveki eziyi-thirty two ukuya ku-thirty six, oku kuthetha ukuba unokufumana ingeniso rhoqo. Iihagu ziyakwazi ukwenza inani elikhulu labantwana, ziyakwazi ukwenza ii-piglets eziyi-eight ukuya ku-twelve okanye ngaphezulu, oku kunganyusa amathuba oshishino. Okunye ke ukutya kweehagu akubizi kakhulu.

Ikholeji neyunivesithi azinikeli nje ngolwazi kodwa zixhobisa umfundi ngolwazi lwehlabathi lokwenyani. Izakhono zokushishino nendlela yokujonga amathuba wezorhwebo kwezolimo, ukuba umntu uwasebenzisa kakuhle amathuba afunyenwe apho unako ukuvelisa ishishini elizinzileyo nekhulu yayo kwezolimo.

Izibonelo zenkxasomali karhulumente zibalulekile ekuveliseni amathuba emisebenzi kwezolimo nokuxhasa abalimi, amashishini amancinci nophuhliso kwezakhono. Ziyanceda ukuphucula uqoqosho lwasezidolophini nasezilalini ngaloo ndlela kuncitshiswa ulwaphulomthetho, indlala nokungaphangeli.

Ukuze bakhawulelane nembalela kwaye banciphise ilahleko bangasebenzisa izilimo ezinyamezelayo embalelweni njengombona neembotyi ezikhethiweyo, bagcine amanzi ngokusebenzisa imigqomo yemvula kunye neendlela ezifana ne-malshing. Baxube izilimo ukuze bangaxhomekeki kwisivuno esinye, bangaphinda bazibandakanye nama-cooperative kwaye bafune inkxaso kurhulumente. Basebenzise itheknoloji yemozulu efana nee-apps neenkqubo ze-SMS ukuze bakwazi ujonga isimo sezulu, baphinde bafunde rhoqo ngokuqeqesha kunye nokwabelana ngolwazi.

Ukutofa yindlela yokukhusela imfuyo kwizifo ezosulelayo nezinokubangela ukugula okanye ukufa. Abafuyi abanintsi abayitofi imfuyo ngenxa yokoyika iindleko kodwa oku kunokuba yingozi kakhulu, kubalulekile kakhulu ukutofa imfuyo kuba kukhusela kwezinye izifo ezosulelayo ezifana nesifo samadlala ngesiNgesi yi-pulpy kidney, isifo sofuba ngesiNgesi yinyumoniya, nesifo zesikhumba. Xa utofa imfuyo uyaphinda uyanciphisa ukufa kwemfuyo, oku kukhokhelela kwilahleko elincinci. Ukutofa ukunyusa impilo kunye nesivuno segusha njengemveliso yewulu, inyama okanye ubisi.